Dingwaga le letseno la kgwedi.

Sesupo sa madi a percent-e ya ngwaga le go duela ga ngwaga le ngwaga.

Sesupo sa go adima madi se se kwa tlase hisitori. Hisitori ya gago e le maswe.

Go adima madi a a feteletsen. O ka duela ka nako.

Go itse ka diporesente tsa morokotso.

Gore sengwe le sengwe se se nang le madi mo go sone. Ba tshwanelwa ke go tlhaloganya sengwe le sengwe pele, fa ba ka sign-a.

Go kgona go duela, mme go badiwa morokotso wa letsatsi le letsatsi.

Go dirisiwa ka mekgwa e le mentsi, go adima madi thata.

Ditlhwatlhwa tsa morokotso, nako.

Go fokotsa madi a o a dirisang, go ya gago.

Go adima madi mo go ba lelapa ka gonne go ka go thusa gore o seka wa nna le di-interest-e tse dintsi, tseo tshwanelang go .

Go botoka ka gonne o kgona go dira ka botsogo, mo dinageng tse di farologaneng.

Forex e kgotsofaditswe go tswa go foreign exchange ke mmaraka wa lefatshe lotlhe. Kwa go rekisanwang le go ananya madi a dinaga. Go tlhokega go ithuta le go ikatisetsa go nna le brocker gore madi a go simolola, go laola di tshenyegelo tsela ya go rekisa.

Gore e na le dikotsi di le ngata, mmaraka wa forex o fetoga-fetoga thata. Go dirisa laverage go ka tokafatsa ditshwenyegelo. Diphetogo mo boleng jwa madi di ka nna tsa felelela ka ditshwenyegelo.

Ditlamorago tsa forex ke go latlhegelwa ke madi, kgatelelo ya maikutlo, go nna bonolo go tsietswa. Fa o ka latlhegelwa ke madi, o ka tlelwa ke mathata. Go botlhokwa go ithuta ka ditlhaelo tsa gago le go tokafatsa mananeo a gago a go rekisa. Ithuele broker, nna le mananeo a go rekisa, ithute ka ditshwetso tsa mmaraka, tsamaisa na le maikutlo a gago.

Nka mo lemosa ka ditlamorago tsa go sebedisa madi mo go forex, ka gonne ga nke di tsamaya sentle, o ka latlhegelwa ke madi, mme o ka latlhegelwa ke dilo tse dintsi, ka gonne mmaraka o phela o farologana-farologana.

Nka itumela e le ruri, mme nka iphitlhela ke batla di-investment-e tse di dingwe tse di ka oketsang madi ano, mme bo bonnyane, nka bo tsaya ka dira tse di tlhokagalang.

Nka leba ditlhotlhwa ka metlha, mme nka berekisa Google.

Dikelo tsa go ananya madi ke pabalelo ya ditlhwatlhwa, ditlhwatlhwa tsa dikoloto boitsitso jwa puso, phetogo ya ditlhwatlhwa tsa di tsadiso, mme di re ama fa ranta e fokola kgatlhanong le dollar-ra ya US, ditlhwatlhwa tsa dilo tse di tlhokegang tse re di rekang kwa ntle jaaka petrol-o, di a oketsega.